Izinzuzo zokuhlala nomuntu ungashadile, ukuthi nihlala kahle, nihlala njengomndeni, nibaseduze, nenza izinto sonke nonke, koda izinselele zakhona ukuthi, uma ungahlala nomuntu angakakushadi, ngeke asakushadile, ngoba imali le akumele akushade ngayo ile enidlayo, le enisebenzisayo, and futhi umuntu uyakhohlwa ukuthi konje akakashadi. Sekaphila nawe njengomfazi wakhe or noma umkakhe.

La aya khona kungenzeka bangamamukeli, ngoba uzobe akhuluma ilimi lakhe, ayenza izinto ezingafani nezabo. Ngeke bamuzwisise, kungenzeka nakhona bangamamukeli kahle, futhi uma esacala kumele azifundise ukuthi la bantu baphila njani. Baphila njani, kwenziwani, kanjani, ukuze angalimali. Nakhona kumele abekezele, abekezele esizwe isimo salapho.

Kuba neshentsho ngoba bayocala ngokupha abantu abakhulu nalaba abayivakashi, baze bagcine ngokunikeza umphakathi noma umndeni wakuleyo ndawo.

Lihluka ngokuthi, wonke umuntu unenkolo yakhe. Omunye nomunye uyenza njengoba enza, futhi abanye uma umntwana ezalwa, kuba nezinto ezihlatshwayo, abanye abahlabi. Kuya ngokuthi nina niphila kanjani kulowo muzi okuzalwe umntwana.

Amanye amasiko abonakala ngale zinto abazigcokayo, nalezi abazidlayo, ukuthi bawumhlobo muphi. Nokuthi bawela kuyiphi sizwe.

Umuzwa wokuzichenga, ngoba sisuke siyoboniswa ukuhlonishwa, futhi umbala werozetha umbala ophakamile kakhulu.

Ngiye ngajabula kakhulu, ngoba ngazibona sewukuthi ngikhulile and ngabonga nangale ndlela abangamukela ngakhona, bangikhombisa ukuthi sengimudala angisesiye umntwana.

Ngikhone ukuyincoba, ngoba baye basifundisa ukuthi uma sowumdala ezinye izinto uyazenza, ezinye awuzenzi. Azange kwaba nzima for mina.

Bona bahlanganiswa ukubizwa wumndeni uma sewenza imicimbi, futhi umphakathi namalunga omndeni, sizwana kahle. Siyasebenzisana ezintweni ezifana nalezi.

Uma uwumuntu olandelela ifeshini, ugcina sewucindezeleka ngoba uma sewugcoka awusagcokeli ukuthi wena uzigcokela wena, sewugxokela ukuthi abantu bakubone. Nanoma ungasanamali yokuthenga, kuba nzima for wena.

Ezintweni zenkolo, nazesintu, kunokugucuka okunengi. Izinto azisayenziwa njengasekucaleni.

Ukupheka kwasendulo, bekuyinto enhle kakhulu, ngoba izinto eziningi lezi ebebazipheka, bebangafaki izinto eziningi. Bebapheka kahle, bebangafaki ama-herbs, bebapheka ukudla okumnandi. Uma kuphekwa inyama, bavela bayipheka ngamanzi, bathele netswayi, futhi bayipheke ibe mnandi.

Ogogo nomkhulu bathatha ingane, bayibike emadlozini, batshele amadlozi ukuthi, sekutholwe umntwana, futhi bamuphe igama balibike nasemadlozini.